Me ni hleketa leswaku movha lowu tirhisiweke loko u wu xava hi xikweleti kumbexana u kuma nseketelo wa timali swi swa tika hi ku mikarhi yin'wani movha wolowo wu nga ha fa wa ha hakela e loan yeleyo leyi u nga va ka wu nyikiwe kumbe nseketelo lowu wa timali lowu nga nikiwa wo xin'wana hakelo lowuya wa balloon wu wu nga wa pfuna woho hikuva munhu u kota eku hakela mali leyitsongo kambe wu ni makhombo hikuva endzhaka ku va se u la ku heta kumbexani u ta hakela e nkarhi wo leha e xikweleti xa movha wa wena ku ni ntswalo lowukulu lowu faneleke u wu hakela.

Xo sungula ku fanekele ku va ni maphepha ya vutiyisekisi hi ka kunene leswaku u langutane ni makhombo yo karhi xa vumbirhi ku laveka i vanhu lava tirhanaka hi swa nawu ku nga maloyara leswaku u va u ri na hi contract yo karhi na woho so hi vo va kotaka ku ve ni va ku va ku tatela e maphepha lawa ma faneleke matirhisiwa leswaku u kota ku va lava u kumaka emali ya we ya ndzindzakhombo.

Ni hleketa leswaku swi swi ni mpfuno lowukulu ngopfu hikuva mikarhi yin'wani la a ku fanekele munhu a famba a ya yima nkarhi wo leha hi malayeni yo karhi ya swa mfumo leswaku a kota ku va lava tsarisaka swi hunguta enkarhi lowu munhu a faneleke a wu heta xin'wani swi hunguta ni swikoxo leswi munhu a fanele a swi hakela ku ya fika endhawini yoleyo so ni hleketa leswaku swa pfuna hakunene.

ti tele tindzindzakhombo leti vanhu va ti tekaka leti nga ri ki nawini xikombiso van'wani va va tekela ku nga ha va ku ri maxaka kumbexana vanghana va va tekela leswaku loko va lova ku ni mali leyi va nga ta yi claim-a kumbexana va nga ta yi teka so van'wani va va vanhu va hetelela va dlayiwile hi ku tekiwa hi timali to toleto van'wani va va tsarisa ku eka timhangu to karhi swaku loko va humeleriwa hi timhangu va ta kota ku kuma mali yo karhi hambiloko timhangu letiya ti nga va humelelanga va endla evukungundzwana bya ku kuma emaphepha lama ngo timhangu ti va humelerile ivi va ya claim-a kumbexana va va ya tsarisa timali to toleto.

hi mavonelo ya mehe tikhampani ta ndzindzakhombo ti na wo nkarhi wo rindza hi ku nkarhi wun'wani ni wun'wani xiendlakalo xi nga ha wela hi munhu wun'wana ni wun'wana kasi lexi tsakisaka hi wo hileswaku man'wani ya makhombo ya wo lawa ma nga ha va welaka a ma kumbexana lawa ma nga ha welaka vanhu lava va tsariseke ma teka enkarhi ku va ma endleka so tikhampani teto ti fane ti tshama ti vambe ngoma leswaku ti kota ku va va va ti pfuna.

A a xi kona xivangelo xelexo kambe vanhu hikwalaho ka vukungundzwani va tikuma va endlile swikombelo sweleswo leswi kahlekahle ku ya hi me ni nga vulaka leswaku i vuxisi ni vukungundzwani.

Mpfuno xa swa vutshunguri i i tikhampani leti munhu a ti joyinaka kumbexana a hlanganyelaka eka toho laha a humesaka i ntswalo wo karhi hi ntolovelo ku va ku ri mali ya ye ya muholo wa le ntirhweni ku katsa ni ni mali ya yehe laha swi hlanganisiwaka swi endleriwa leswaku siku leri a nga ta tshuka a va ni xiphiqo xa rihanyo khampani yoleyo koti ku va la va yi tirhisaka i mali yaleye leswaku a kuma evutshunguri bya le henhla so leswi ku nga na swibedhlele swa mfumo hi ya hi ntolovelo eka swibedhlele leswi nga ri ki swa mfumo.

Me ni vona swi nga ri vutlhari ku endla xikombelo xa ku e lomba mali loko munhu a nga tirhi xivangelo hileswaku loko se ni yi lombile ni yi tirhisa swi ta tika hi ku ve ni ni ni ni ni yi hakela.

ni mbuyelo wo biha loko munhu a va ni xikweleti a nga xi hakeli vito ra kwe ri nga ha thyakisiwa a nga ha pfuki ni siku ni rin'we a va ni mpfumelelo wa ku endla e xikombelo.

Inshurense ya vutomi i mali leyi munhu a yi humesaka ivi a vekeriwa yoho hi tikhampani to karhi leswaku loko a lova yi humesiwa yi nyikiwa e varhandziwa vakwe ku nga ha va ku ri vana vakwe swin'we ni nsati wakwe.

laha Afrika-Dzonga ku na e tibangi to hlayanyana leti ti tivekaka hi ku nyika swichudeni swikweleti ku na ABSA ku na FNB ku na Standard Bank swin'we na Nedbank hi leti ni ti tivaka ntswalo lowu nga le hansi kumbe lowu nga hakeriwaka hi ku olova ni hetelele ku ri wa Nedbank ni Standard bank.

Ku va ni ndzindzakhombo wa vutomi lowu nga ni mimbuyelo ya rifu swi nga pfuna swinene eka mindyangu swi endla leswaku loko se yi langutana ni xiyimo xo tika ematshan'wini ya ku va yi kayakaya hileswaku yi ta swi endlisa ku yini yi ta mu lahlisa ku yini kumbe yi ta mu vekisa ku yini murhandziwa wa yona yi kuma mali yoleyo mpfuneto leyi va nga yi tirhisaka leswaku va kota ku va lava endlaka hi entirho hinkwawo wu helela.

Endlaka leswaku vanhu va lomba emali eka vanhu lava lombisaka mali ematshan'wini ya le bangi hileswaku ebangi loko munhu a fanele a ya lomba kona mali va lava eku tiva leswaku i tirha kwihi va lava eku tiva maphepha ya le ntirhweni wakwe kambe eka vanhu lava lombisaka a va lavisisi leswaku munhu lweyi wa tirha kumbexana a nga tirhi vo teka emali va nyika emunhu wun'wana ni wun'wana hi leswi ku heteleleni swi endlaka leswaku e vanhu va hetelela va tekeriwa ni nhundzu ya vo hikuva se va hluleka eku va va yi hakela hikuva van'wani va lombana va nga tirhi ene ntswalo wa voho wu va wu ri ehenhla se loko munhu a nga tirhi swa tika eku va a hakela entswalo wo wolowo so xi endla leswaku e vanhu vo tala va tikuma va ri swikweletini.

Xo sungula xivutiso lexi a ni ta va vutisa xo hileswaku xana swi va olovela ku fikela kwihi ku va va sirhelela e mali ya voho leswaku yi nga hlaseriwi hi tinsulavoya xa vumbirhi xana va vona onge hi kwihi laha ku nga lulamisiwaka leswaku mali ya vo yi koti ku va lava yi sirhelelekaka xa vunharhu xana swi va olovela ku fikela kwihi kumbexana hi hi hi wihi ntsengo lowu va bohekaka ku lahlekeriwa hi woho loko se va fanele va ya humesa e mali yoleyo leswaku va kota ku va lava yi tirhisaka.

ku lomba mali eka vanhu lava lombisaka e mali kumbexana va machonisa swi ni khombo ngopfu vanhu vo tala va lahlekeriwa hi nhundzu ya voho va va lahlekeriwa hi mindyangu ya voho hikwalaho ka ku lomba e mali naswona swi ne ntswalo lowukulu ngopfu ni nga vula ku swi ni swi ni makatela swa swa swi tikomba swi olova eku kuma e mali eka voho hi ku hatlisa kambe swa tika.